Ngokuxhumana kakhulu sengithembe ukuthi ngishaye umakhalekhukhwini ngukufonele lapho ngizozwa nemizwa yakho, nge-voice yakho ukuthi injani noma kunalento eyamanje abawubiza nge-video call ukuthi sibonane uma ngikushayela sikhulume sibhekene.

Manje esikhathini samanje abantu abaningi sebesebenzisa u-TikTok ukuze bathole imiculo emusha akusafani nakudala ukuthi umuntu uzombona kumabonakude. Manje yonke into iyenzeka ngefoni, yonke into idinga umakhalekhukhwini ukuze iyenzakale.

Imibuzo angiwu-understand-i kahle, kodwa imiphumele eyefoni uyakhona ukuyenza into, uplene kahle, ukuthintana kwabantu kuba ngcono ukuthi nixhumane. Uyanethezeka kakhulu uthembeke.

Ngingabasiza ngokuthi bakhone ukubeka imali uma bafuna ukuyisebenzisa ngesinye isikhathi esingekho eduzane, futhi ichaza ngokuthi imali yakho uyayibona ukuthi isasekhona ngomakhalekhukhwini ingasiza ngeyindlela eziningi.

Ifulimu yami imayelana ngoShaka Zulu, ingoma engiyidingayo ingoma yesintu ingoma ebonisa injabulo, ingoma ekhona nokukukhalisa futhi edlala ngemizwa yakho.

Yile nkathi ngishayele ucingo kunkosikazi yami, ngithi ngisakhuluma naye ngezwa kukhuluma omunye umuntu ngemuva okuwumlisa, kwangiphatha kabi lokho, kwangishaqisa, kwangicabangisa kakhulu.

Zingasebenzisa yona i-intanethi ukuze zifundise abantu ukubaluleka kwe-intanethi plus nengozi yayo. Okwamanje miningi ama-ephu asebenzayo njenge-TikTok ongaphromotha inkulumo yakho, ukhone ukuphephisa abantu.

Into engamutshela yona ukuthi akhulume kwi-inthanethi ngabantu abamphula umoya, abakhombise ukuthi yena uwumuntu onjani noma enganaki izinto eziku-inthanethi ngoba abantu behlezi bakhuluma. Kakhulu kuma-social media kunezinto ezinhle nezibi abazoyikhuluma kodwa yena akabheke lezi ezinhle.

Miningi kakhulu imizuzu yemakhalekhukhwini kudala uma ufuna ukuxhumana nomuntu kwakumele ubhale phansi ephepheni iletha bese uyithumele eposini, kodwa umakhalekhukhwini wafika wayenza izinto zibe ngcono. Uma manje ufuna umuntu uyazi ukuthi uxhumana naye ngokumfonela noma umusendele imeseji, le nto le isisize kakhulu ngoba esikhathi esiningi sesisichitha kwezinye izinto eyibalulekile. Awusahlupheki ngokuthi uxhumane nomuntu ukuxhumana nomuntu sokwaba yinto elula nje.

beyinkundla ze-inthanethi banelebhathini le-option ukuthi ube nesikhalazo, if unesikhalazo bayasibheka isikhalazo sakho ukuthi sinjani, uyakhona ukubeka isikhalazo ukuthi basibheke.